Kana go le gontsi segolobogolo jang mo lefatsheng le re phelang mo lone la Aforika Borwa bašwa ba dirisa data go lebelela phatlha ya tiro go le gontsi di-company di le dintsi ga di batla batho ba ba ka dirang mo go tsone ba ntsha ba di bitsa di post le tsone diphatlhatiro ba ntsha tsone ka mo mafaratlhatlheng mme go tlhoka data go tlhoka data go bakiwa ke ditlhwatlhwa tsa teng di le godimo go kopana le gore bašwa ba bantsi ga ba na letseno ka gore ga ba na tiro.

Nna ka kgwedi ke reka data ya three hundred e ke e dirisetsa inthanete, gongwe fale le fale ke tsena mo mafaratlhatlheng mme mo internet ke ithuta ka dilo tse dintsi thata tsena sekolo ka inthanete ka, ke shebella dilo di le dintsi, go batla tiro le go ithuta gape, mme yone e tsaya sebakanyana le kgwedi ya kgona go fela, ka matsatsi a mangwe ga e, ga e fete kgwedi. Kgwedi ga e fele ise e fele. Jaanong go ka nna botoka ga ke tlhwatlhwa ya teng ya .

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgweding e fetileng e lekana le three hundred rand. Yone ke e dirisa lobaka le le telele thata kgwedi yotlhe, mme go reka data ke lebelela mabaka a le mmalwa fela go tshwana le, go tshwana le gore data eo ke tlabe ke e dirisetsa for, ke e dirisetsa eng le gore a mme go na le dilo tse ke di downloutang kgotsa go na le dilo tse ke di uploutang mo internet. Ga go sena sepe se ke se downlotang go se na sepe se ke se uploutang go ya ka data e ke rekang ke reka data e le nnyane.

Ke e ka nna di Gig di le, gongwe re ka re three hundred Gig go ya ko five hundred Gig ka gonne dilo tse ke di dirang mo mafaratlhatlheng ke dilo di le dintsi thata yone nka itumella ga e ka tsena ka letsatsi la ntlha mo kgweding, letsatsi lengwe le lengwe la ntlha mo kgweding e be e tsena yone gore ke kgone go simolola le kgwedi sentle ke feleletse le kgwedi sentle. Ee, nnyaa yone di data di le ka nna makgolo a le matlhano nka itumela thata go gongwe e nne e ba e bitsang ba re ke unlimited e ka nthusa thata yone.

Ke akanya gore thekenoloji ya five G e tla fetola tsela e e, e re dirisang tshedimosetso ya mogala ka yone ka ditsela di le dintsi thata. Tshedimosetso oketsega ga kotlo ya internet five G e tla isa kgwetlho ya internet e e oketsegileng le e e tsheletseng se se tla thusang go dirisa didirisiwa tse dintsi ka nako e le nngwe, tshedimosetso ya di-video e sa kgutleng. Ka na five G e tla isa tshedimosetso ya video e e sa kgutleng.

Gore o kgone go krya kana go tsenya data mo mogaleng wa gago o tshwanetse go reka airtime ga o fetsa go reka airtime go na le dinomoro tse o di tobetsang mo mogaleng wa gago mme airtime eo ke yone e tla o tla e berekisang gore o kgone go reka data ka yone mme ga sa batle go dira yalo wa kgona gore o reke data fela o sa dirise airtime reka go tswa ko mabentleleng ga o fetsa o tlo tsenya dinomore, ga o fetsa go tsenya dinomore tsa teng ke tsone tse ba go fang tsone tsa gore o kgone go krya data ya gago. Tsenya dinomoro tseo ga o fetsa wa di founela ga o fetsa ke gone data ya gago e tlo nnang.